Ke tla qala ka ho potlaka ke ye moo mo batlwang batho ba tla balang ditaba tsa di-magazine ke lo batla mosebetsi oo ke lo etsa kopo ya mosebetsi. Ha ke fihla mono ke tla ba hlalosetsa ka tsela e ke ratang mosebetsi ona ka teng. Ke ba hlalosetse hore ho bala ditaba tse dimagazine-ng ke ntho ya ka, ke ntho e bang kgale ne ke etse ha se hore ke tla be ke qala ho etsa ebile ke ntho e ke etsang hae lelapeng. Ke ya rata ho baballa ditaba tse ding magazine-ng lelapeng la heso ke tla ba hlalosetsa hore mosebetsi ona ha ke no nka jwalo ka mosebetsi fela e tlabe e le ntho e ke e ratang haholo jwale ke tla netefatsa hore ke etsa hantle ebile ke ya e etsisisa. Le batho bao ba tlabe ba mametse ditaba tsa ka ba tlabe ba rata ntho e ke e etsang. Ba rata le ditaba tseo tse tla be ke baballa tsona.

Wa ka ke o qoqele hee ka nako tsa rona ho ne ho le thata haholo. Ha o batla ho fumana molaetsa mothong, o a tseba hore ntate ao o na sa dule le rona, o na dula kwana mafatsheng a hole. E ne re ha ke batla ho qoqa le yena, ke mo ngolle lengolo le tla nka nako e telele ho fihla ho yena le yena hee etlare ha sa badile la ka lengolo a ngole la hae le tlang ho nna le lona le tla fihla e se le kgale. Se ke lebetse hore ke kile ka mo ngolla lengolo e ke tla tabeng ya hore hee lona matsatsing a lona a kajeno ha monate haholo hobane ha o batla ho qoqa le motho hona tjena o mo fumana hona tjena ka mohala ha o batla ho buwa le motho hona tjena tjena, o buwa le yena hona tjena ka mohala ke hore tje dintho di bobebe ho monate fela tje rona ka nako tsa rona. Atjhe ngwanaka ho no le thata ho no le thata ho le boima kannete.

Nna di-data bundle tsa ka ha ke di reke lebenkeleng kapa shopong ke di reka ka mohala ke di reka mona founong ka APP ya bankeng ke bona e le yona tsela e beterenyana. Ho na le tsa dishopong hobane dishopong nke ke bone di tura haholo. Le teng ha ke reka data ke reka data ya kgwedi e tlang, ka kgwedi kaofela e ntse le teng nthwena ya ho reka data beke e nngwe le beke e nngwe atjhe ha e nsebeletse. Nna ke bona feela e le ntho e nsenyetsang tjhelete le teng mohlomong a ke rekile ya beke bekeng e tlang e fihla se ke se na tjhelete, ebe ke etsa jwang jwale hee ke ke bone ho le betere ha ke reka data ra ya ya kgwedi, ke tsebe hore tjhelete eno ile ile ha hona moo tlanne ke batle data teng jwale, ke ka eletsa moratuwa wa ka hore a etse jwalo le yena. A reke data ya kgwedi mona founung e seng lebenkeleng.

Ke nnete fela eo le nna mo ke dulang teng ha motlakase o timme kapa o wele le network e ya tima ha maemo a mahodimo a pota le network ya pota ke hore tje re dula tulong e nngwe ke sa e tsebeng, e ke sa e utlwisising. Ho hobe fela tjhe ha hona hore na ke nkare ke efeng network e tsitsitseng e betere kaofela ke bona di tshwana nna hobane kaofela ke kile ka di sebedisa di network tsa mona Afrika Borwa. Ke iponela feela di I tshwanela mohlomong ekaba ke tulo e ne ke dulang ho yona, mohlomong e ntse ipotela fela tje ka network empa tje hwa tshwana network ke ntho e sokodisang Afrika Borwa.

Ke ya qala le ho utlwa lebitso le reng marangrang ha ke tsebe hore na ke tla re ke eng, ke lekile le ho wa research mo google-ing online empa ha e nfe karabo e ke batlang ho e nfe karabo e bang ke tla utlwisisa jwale ne ke tla kopa kannete hore ke mpe ke tlole karabo ena hobane ha ke utlwisisi hore na ke tla hlalosa ke re ke buwa kang. Kannete ke kopa tshwarelo ka hore ha ke no kgona ho hlalosa hore ke na ke buwa ka marangrang ke reng hobane ha ke wa tsebe ka ona marangrang ke lebitso le bang ke qala ho lo utlwa ke kopa tshwarelo.

Nna kgale kwana ke sale moithuti sekolong Ke santsane ke bala di-standard ten kapa standard nine kapo standard eight ne ke rata haholo ho reka data-ra ena e sebetsang bosiu fela e ne sebetsang bosiu ho fihlela hoseng ka matjhaka ne ke rata haholo data eno, hobane e ne sa ture e ne fihlelleha pokothong ne ke reka yona ne ke kgona ebileng ho tsoha hara mpa bosiu, ke shebelle dintho mona social media-eng dintho tse tshwanang mohlomong le bo di-TikTok kapa tsa social media bo Facebook. Empa hona jwale nka se kgone se ke le moholo. Se ke kgathetse haholo hore nka tswa hara mpa bosiu ka baka la data jwale hee sempa feela, ke tshehetsa ho data ena ya motshehare le ha e tura tjena e bitsa haholo, nka se kgone kannete ho reka data ya bosiu ke tsohe bosiu hobane ha ke motho a ratang boroko haholo.